Ntho e ka etsang hore papadi ena ya ho sesa e hule batho ba tswang mose mona Afrika Borwa. Ke ha fela re ka ba le disebediswa tse ntlafetseng tse ngatanyana tsa ho sesela. Moo teng eleng hore batho ba tswang mose baka kgona ho fihlela teng, ba tlo sesetsa teng.

Eya rea o dumella jwalo ka motsamaisi wa kgwebo ya motseng. Hore thusa ka ditjhelete mona sekolong hoba re na le dihlahiswa le dihlahiswa tse ding tsa dipapadi, tse hlokang ho thola di sebediswa tsa teng.

Ntho eo nka le kgothaletsang yona jwalo ka ha le le batho ba baholo, hore le seke la fokola mmeleng. Ke hore le nne le ikwetlise nako le nako ka ho tsama-tsamaya di jareteng tsa lona. Kapa hona ho tsama-tsamaya haleya di shopong. Mme hape le nwe le metsi a lekaneng, mme leje le meroho e matlafatsang mmele.

Dikolong tse ding ho na le papadi ya chess, hape ho na le papadi ya matsoho ea banana. Hape ho na le volley ball le tse ding tse ngata ngata.

Motho eo a ratang ho nka dinepe ntho ae etsang hore ho bonahala hore dinepe ke kgwebo ya hae. Ke hore ka matsatsi ohle ha tsamaya o tsamaya a tshwere camera-a ya hae.

Crazy eight e bapalwa ka dikarata tse robedi tse senang marena ho tsona. Mme ha ele five cards yona, e bapalwa ka dikarete tse hlano. Mme ho yona o tlamehile o be le tse pedi tse tshwanang le tse tharo tse tshwanang.

Papadi eo ke ratang ho e bapala boikotliso ba yona haholo boka maotong. Hoba e batla o kgone ho balance-a hao ka maotong ha o ema. Mme e hloka hore oe bapale mohlomong ha bedi kapa ha raro ka beke.

Metheo e metle ya ho aha metswalle sehlopheng. Ke hore ka nako tse ngata o tlae phumanela maele a matle a ho aha bophelo ba hao. Mme hape sena o ka kgona hape o se etse ha o ntse o baballetse metswalle ya hao. O e tshwere hantle ka tsela e tshwanang.

Ntho ya bohlokwa e ka etswang mona Afrika Borwa hore papadi ya bolo e hule batho ba tswang mose. Taba ya pele ya bohlokwa ke maitshwaro. Maitshwaro a rona ke ona a tla etsa hore batho ba mose ba kgothale ba thabele ho tla ka mona ka Afrika Borwa. Hape le dibaka tseo ba tlo fihlelang ho tsona, tlamehile e bele tse maemong a matle, a hlwekileng, a tshireletsong.

Bohlokwa bao re le nrekele diaparo tsa bolo ke hore le nna ke tle ke kgone ho tshwana le bana ba bang, mme ke tle ke seke ka kgeseha ha re le sehlopheng. Mme ke hloka hore le nrekele mmala e tshwanang le ya sehlopha sa ka.

Nna seo nka se etsang hore hobe monate jwalo ka moetapele wa dipapadi. Ekare ka morao ha dipapadi ha o qetwa ho bapala. Ka nka di bapadi tsena ka ilo di kopanya le bona batshehetsi bana ba bona. Bao ba nentse ba batshehetsi tsa hao ntso bapalwa.

Nna papadi eo ke neng nka rata ho e leka, kea ho sesa. Hoba jwale kea bona ho sesa ho bohlokwa haholo. Ka ha e le hore dikgohola di na le hore di be ngata mona Afrika Borwa.

Sehlopha sa ka se kgona ho reka online ho di -company tsena tse rekisang dithepa tsa bona ho online. Mme haba qeta ba ba tlisetse tsona dithepa tsa bona moo ba leng teng.

Dipapadi tse teng sekolong sa ka ke bolo ya maoto, le bolo ya matsoho, le tennis, le ona mabelo. Mme seo nka ratang ha se ka fetolwa dipapading tsena ke boikwetliso ba teng.

Mohla sehlopha sa rona sa Afrika Borwa sa rugby sene se hlola ho World Cup. Ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo. Mme nna ntho e ke bonang eka baka e etsa sehlopha sena sa rugby. Ke ho kgothaletsa dihlopha tse ding hoba bontsha hore bona ba sebetsa jwang jwalo ka sehlopha.

Seo le ka se etsang jwalo ka batjha ha le batla ho atleha bophelong. Ke hoba le maikemisetso a maholo le ho latela ditoro tsa lona ka seo le batlang ho se finyella. Le seo le batlang ho se etsa maphelong a lona.